Ukuze ngivikele izimpova ngingathela i-Borax noma umanyazini ukuthi iy'ntuthwane zingafinyeleli kwimpova ukuze nazo zisekeleleke impova engadi.

Banganciphisa ukusetshenziswa kwamandla ngokuthi bafake imishini ezoyenza ukuthi bafake ukudla emathinini nokuthi kuseyveke isikhathi isikhathi siseyveke.

Indlela angayisebenzisa ukuthi athenge i-JoJo tank noma akhe itanki. Lapho-ke amanzi ahlale akhona imvula iyana noma ayini mara makuna imvula ayagcwala amanzi, ayagcwala amanzi.

Ngesandla sami amazambane nopelepele hhawu ukuvuna kwakhona weh ngaze ngathuka amazambane ame amakhulu. Hhayi bewamakhulu amahle anempilo yah then upelepele wami umkhulu nawo ubaba pelepele, njengopelepele. Cha ngezandla zami cha, hhayi cha ngiphiwe khona ukuvuna iy'thelo noma amaveji.

Angiboni ukuthi kungaba khona into abangayenza nezimo zesiZulu zezulu ezishintshayo ngoba yinto edaliwe leyo eyikhukhula. Akukho angazi, angiboni kukhona abangakwenza ngoba angeke ushintshe isimo sezulu noma iy'khukhula ezinokuba khona endaweni. Ukuthi kokunye nje abalimi into ekumele ukuthi bayenze ukuthi batshale endaweni ongathi iphezulu ende enenhlabathi enhle. Isu lami lelo.

Izitshalo, izitshalo ezifanele kakhulu ukuqandisa amakherothi, imimmbila nemifino leyo ifanele kakhulu ukuthi inqandise.

Abazizwa kahle ngoba bathanda ukuthi amakhasimende abo ajabule. Manje masekwenzeka ukuthi ukuhwebelana ngamanani aphansi akukho akukho buhle ngombono wami. Angiboni nje kuwumbono omuhle. Ngicabanga ukuthi yonke into kumele ukuthi like ngesikali esilingene esifanela leso sitshalo leso.

Izishitsha kanjani imvelo ukushuka kwekhromu. Angiboni kuwumthelela omuhle kodwa ukushuka kwemifino into enhle ngoba uyakwazi ukuthi ugcina kanjani imifino yakho ukuthi, ukuze ihlale ihlanzekile inempilo ende ikhuluphele. Thina bantu sithanda ukuthi nje sithole imifino ekhuluphele enempilo. So angiboni kuyisu elinomthelela omuhle ngemvelo.

Iqhaza eliphezulu kakhulu ekulweni ney'nambuzane kakhulu. Impumelelo ingaphezu kwey'mpumelelo ngoba iy'nambuzane ziyayiceda iy'thelo zenza iy'thelo nje ziphele ziphele iy'thelo hhayi ne-permaculture hawu cha zidlala iqhaza elikhulu iqhaza elikhulu kakhulu iqhaza elikhulu hhayi ziyayibulala ngempeli inambuzane.

Umehluko okhona, ukulima okujwayelekile nokulima okuphilayo ukulima okujwayelekile ilokulima lokuthi abantu abaningi abanaki ukuthi inhlabathi injani so ukulima okuphilayo bayabheka omanyora ukuthi banjani inhlabathi ifethayili na? So umehluko ukuthi ulimi okujwayelekile umuntu vele alime nje, kade angaqapheli ukuthi inhlabathi injani noma kwenzakalayo kodwa okuphilayo kuya-check-wa ukuthi lapho engitshala khona kumele vele ngitshale inhlabathi yakhona inempilo na?

Ukufuya iy'nyosi ngibona engathi asu umkhankaso omuhle ngoba ngibona engathi kodingeka into ey'ningi and uthole ukuthi anginamali eningi ukuthi ngithenge lezo zinto lezo. So ngibona nje ukufuya nje iy'nyosi khona kungaba umkhakha omuhle kwabanye abantu ngokuthi sizwe nje kusizakale ngolunje kodwa mina hhayi angiyiboni kumkhakha omuhle ukusebenzisana okufuya iy'nyosi. Cha hhayi cha, cha, cha, cha, angiboni kumkhakha omuhle.

Ubeka phambili ukuphepha kwempilo yami ngoba ngisebenzisa ngoba ngizobe ngisebenza izibulala zinambuzane. Ngingafaka ngingaqoka kahle i-PPE yami ngibone ukuthi akuna mbobo noma evulekile. Yonke into yami i-right. So ukusebenza izibulala zinambuzane, hhayi cha ngabeka impilo yami ibe kahle nje phambili.

Kungasiza ngokuthi ngibatshele ukuthi iy'tshalo zenziwa kanjani, kuhamba kanjani ngey'tshalo. Ngokuthi ahlale akhona abheke ipulazi lakhe, nokuthi inhlabathi yakho ifethayili na? Nokuthi futhi a-check-e namasizini ukuthi nanoma isimo sezulu masikanje ukuzivikela kanjani izitshalo zakhe zaseplazini noma i-live stocks yakhe. Abheke abheke kahle nje ukuthi isimo sezulu simphatha kanjani.

Kungasiza kakhulu ekunciphiseni ukungulingani kanye nokububha eNingizimu zingasiza kakhulu. Zingadlala indima enkulu enkulu ukudla zonke indima izilimo ayicha amanga amabi, kodwa zingadlala indima enkulu kabi.

Eyenziwayo ukuthi okunye ukudla bakuthathe bakufilizise kufilize ukudla kufilize so makuthatha iy'tshalo noma ukudla okufaka efrijini akuboli akumoshakala. So, ngaleyo ndlela leyo zingasebenzisana kahle nabalimi namabhizinisi endawo.

Izindlela zokulima ezisimeme ekumele zifakwe ekuqeqeshweni ukulima ngesandla kakhulu, ukulima ngesandla ukuthi abantu bafunde ukuthi ungazenzela nanoma yini nanoma usekhaya ungakwazi nje ukuthi uzenzele ingadi yakho encane ukuthi ulime. Leyo indlela ekumele ukuthi ifakwe kakhulu ezisimeme okufanele zifakwe kakhulu ekuqeqeshweni kakhulu.

Iy'mfundo engingayithola i-Geography ne-Soil Science, imfundo engizaziyo ezikhuluma ngalo mkhakha lo womhlabathi lo ukuthi umhlabathi onje yilo ongatshala kuwo ini lo mhlabathi lona u-good ukuthi ungatshala ini. Yilapho-ke ugogo engamnceda khona ukuthi imuphi umhlabathi esingatshala ini ngokuthi sizohlukanisa imigqa ekulungiseni umhlabathi wethu, siwulungise nje kahle usuwenza ukuthi umhlabathi wethu suwufaka umanyola ohambisana nawo.

Mbuzane eziyingozi ipayda iyntwala no-mosquito zibonakala uzibona kanjani? Uyazibona zabonakala ezinye nje ngentwala nje, uzibona ngokuthi ulume omaskito ziyakutinyela iy'payela nazo ziyabonakala nje uma usebenzisa izinto lezi zethekhinoloji ezintsha noma usebenzise nje uyitrephe nje kokunye.